Ha motho a batla ho qala ho bala ditaba radio-ng ke mo eletsa hore a qale ka thuto. A batle kutlwiso kapa dithuto tsa bo raditaba kapa puisano. Sena se tla mo thusa ho tseba, ho ngola le ho bala ditaba ka nepo. A ithute ho buisana ka mokgwa o hlakileng le o amohelehang ho bo momamedi. Ho bohlokwa hape hore a ikwetlise letsatsi le letsatsi a bale ditaba a le mong ka pele ho se ipone kapa a itlamele ka lentswe ho mamela hore na o ntse a ntlafala. Mme ka ho fetisisa, a se ke atela thuto. Boitelo le mamello ke senotlolo sa katleho radio-ng.

Ntatemoholo router ke sesebediswa se kang lebokose le lenyane le thusang ho aba Internet-e ka hare ho ntlo. Ha e fitlha ke tla e hokanya le mohala wa internet-e kapa cable, ebe yona e aba internet-e ka se bitswang Wi-Fi. Wi-Fi ke tsela eo re ka hokelang mehala ka yona, difounu kapa television ho internet-e re sebedisa moya ha ho hlokahale dithapo. Ha ke se ke e kentse wena le nkgono le tla kgona ho etsa mehala ya video le nna kapa le bona ditaba internet-eng ka nako efe kapa efeng. Sena se tla re nolofaletsa puisano kgafetsa le ho ikutlwa re le haufi re bolokehile ebile re bonana ka nako tsohle.

Wi-Fi tsa setjhaba hangata di ba le moedi wa data, e leng hore ha ho feta tekanyo eo o se o sa kgone ho kena kapa lebelo la hao la Wi-Fi le ba butle haholo. Empa Wi-Fi ya mo nna ke dulang teng. E na le data e lekaneng hore ke phethe dintho tsa letsatsi. Ho bua le ba lelapa ho shebella di-video tse mmalwa kapa ho etsa dipatlisiso. Ha ho le jwalo, ke leka ho se fete moedi, empa ha o ka hlokahala, ke ka sebedisa ho fihlela e kgaoha. Haholoholo haeba ke ntse ke sebetsa ka ntho ya bohlokwa jwalo ka mosebetsi. Ke ithuta ho e sebedisa ka bohlale hore data e ntekanele letshehare kaofela kapa lona letsatsi kaofela.

Ha ke mametse radio ya selehae, ntho e bang bohlokwa ho nna ke hore se bue se tsebe ho bua hantle ka puo e hlwekileng e utlwahalang. Ke rata hore ba hlomphe bamamedi, ba be le tsebo ya ditaba tseo ba buang ka tsona. Ke qetetse ho mamela radio ya selehae bekeng e fetileng ke mametse mokgahlelo wa thuto ya bana. Ke rata haholo le dibuhudi tse kang ba lesedi FM. Hobane ba itukiseditse hantle, ba bua ka bonolo ebile ba ruta ha ba ntse ba thabisa. Ke sa rate ha dibohodi di bua ka taba e tebileng ka tsela ya bohlanya kapa ho se hlomphe. Taba ya boleng ba puo e bohloko haholo. Ha puo e le mpe, le molaetsa wa o ba le boima bo tlase. Ke ka hona ke kgethang ho mamela, ba tsebang seo ba buang ka sona ebile ba buang ka hlompho.

Nna ho bua nnete, fela ha ke a kgotsofala ka taba ya hore data e re e fuwang yona e fihla fela ho nako e itseng. Empa ka mora moo re lokela ho emela kapa ho lefa hape. Ke nahana hore ke tlhekefetso ho bamamedi kapa basebedisi ba ratang ho dula ba ba hokane le lefatshe. Kamehla re bolellwa hore re tla fuwa data e tla re lekana, empa ha nako e ntse e feta o fumana hore e fela pele o etsa dintho tsa bohlokwa. Ke kopa hore ho ntlafatswe tsamaiso ena kapa ho eketswe data hore e lekane le dintho tseo batho ba hlileng ba ba di etsa letsatsi le leng le letsatsi le leng. Hape ho ka ba molemo hore data eo e se ke ya behelwa nako. Empa motho a e sebedise ka lebelo le tlase ha e fedile, ho na le hore e kgaolwe, batho ba bang ba soka ba qeta ditaba tsa bona tse ba di etsang ka letsatsi.

Ntate kajeno, mohala wa thekeng haesale feela sesebediswa sa ho letsetsa kapa ho ngolla batho. Ke motswalle wa ka di-app-e tseo ke nang le tsona, haholoholo tse sebedisang AI di entse hore bophelo bo be bobebe haholo. Mohlala, ha ke sa hloka ho ipotsa hore na ke lokela ho ya ngakeng kapa ho etsa eng. Ke ka bula app-o e le bo ke e botse dipotso. Mme e mphe dikarabo hape ha ke sa hloka ho lahleha ke ngola fela hore na ke batla ho ya kae. Di-app-e tsena di bohlokwa haholo ha ke le mathateng kapa ke sa batle ho botsa batho. AI e re thusitse ho fumana dipotso ka potlako, ho ithuta ka dintho tse ngata le ho boloka nako.